Ee, ndi vhona zwi zwithu zwo teaho ngo uri vha aluwa, u wana vho fara gaḓa gaḓa nga kha zwiendedzi, na zwine vha vha tshi vho mo ma wana magavhelo a vha a maṱuku kha vho.

Khaedu ine nda i vhona ndi ya uri, are vha khou shumisa zwiendedzi zwa tshitshavha vha a lenga u swika hune vha khou ya hone.

Ee, ndi vhona ungari bisi na kha mitengo ḽi a farea, naho ḽa wana khombo, a hu tu to vha na mafuvhalo nga o to ḓala.

Khaedu ivha uri, uri arali wo humbela goloi ya u endedza uyo u vhona zwithu, u wana uri u vho u sokou to u tshimbila nga tshifhinga tshawu. Tshine iwe wo, iwe u nga tama u tshi ita kana u tshi fhedza u hafho fhethu.

Mitengo ya zwo ndi wana i tshi khou farea. Zwi nga to fhambana uri u khou i ṋamela nga tshifhinga ḓe, mara a thi vhoni mitengo ya hone i tshi tovha nṱha nṱha ngo u to ralo.

Ndi pfa uri, u reila ha tshikhala tshilapfu, ndi pfa zwi zwone zwa khwiṋe, nahone ndi pfa nditshi zwi takalela nga maanḓa.

Tshine tsha ita uri hu shaye ho u paka, u wana uri ndi hu vha hu fhethu hune hu dzula ho ḓala. Zwino tshi u wana uri u tshi khou nyanga u paka. U fanela u to thoma wa to u zwima.

Tshenzhemo ya u shumisa bisi u khou ya mushumoni, ndi a vhuḓi nga maanḓa, nahone a u tu to shumisesa masheleni.

Tshine wa, tshine wa thoma u sedza tshone ndi tsha uri ri kho ṱuwa ri vhangana, moḓoro wa hone wo fhelelana naa, a hu na zwiṅwevho zwine a zwi khou tshimbila nga ngona naa. Ndi uri u fanela u sedza u tsireledzea.

Ee, tshine wa nga ita ndi musi arali tshelede i sa khou swika, ndi u humela murahu kana wa foinela, founela muthu uri a ṋekedze tshelede, ane anga mpha tshelede nda kona u ḓadzisa.

Tsireledzo u wana i sa tu to vha hone, hune ha ṋameliwa hone mabisi.

Ndi vhona ungari goloi yo khwaṱhaho khou tshimbila lwendo lu luhulu, ndi goloi ya Toyota kana ya Isuzu. Ndi dzone dzine dzi a konḓelela nḓilani.

Zwine zwi a ṱoḓea u tshi khou ya maṅwe mashango nga maanḓa maanḓa. U fanela u ḓivha uri u tshiya kha heyo mashango, ndi zwifhio, ndi zwifhio zwi songo tendeliwaho. U fana na, na mi vhari mini, u fana na zwithu zwo no nga ṋama, a si zwithu zwine zwi a tendeliwa. Ndi uri zwiḽiwa zwinzhi a zwi tendeliwi, nahone arali u khou ṱuwa na zwiḽiwa, zwi fanela u vha zwi kha phakhethe yazwo. Yo ṅwali zwo ṅwaliwa uri ndi mini na mini nga ngomu.

Ee, ndi vhona ungari uri zwi tshimbidziwe nga tshi, zwi tshi zwiporo zwi vha zwi kho itela uri zwi mutengo wa hone, u vhe u tshi farea. U tshi kho tshimbidza zwithu nga train, nga nga nthu nga maṱorokisi. Zwi vha zwi khou farea ende zwi kona u swika fhethu nga tshifhinga.

A thi thu wana ndi kho lu ḓaḓiswa wavho, nga tshu tshumelo ya mavhone a badani.

Ndi takalela uya mavhengeleni nga bisi, ngo uri u a kona u vhea mihwalo yawu zwavhuḓi.

Tshifhinga tshe nda thoma uto ṋamela thekhisi ndi nga na ninety-seven, ndi ndoṱhe.

A thi tu to takalela u ṱuwa na muṱa woṱhe ngo uri arali ra ṱangana na khombo kha thekhisi, zwivha na vhuleme. Ri a fhela roṱhe nga muṱa, ri nga ṋamba hapfi ri khou ṱuwa nga thekhisi, vhaṅwe vha ḓo tevhela ngae nga kha tshiṅwe tshiendedzi. Uri vho ra ṱangana na khombo hu vhe na vhaṅwe vhane vha ḓo kona u tshila husina na thaidzo.

Zwi kwama vhathu nga nḓila i si ya vhuḓi, ngo uri u wana uri nga heḽo ḓuvha hu vho si tovha na zwiendedzi, nahone zwi khakhisa kushumele.

Zwine nda nga amba ndi nga to ri, vhudza mureili wa bisi uri vho khou xela nḓila. Kana u vhudzisa uri ei bisi i khou ya gai matsina.

Zwine nda zwi vhona zwi thaidzo, ndi tsireledzo ya vhaṋameli nga maanḓesa.

Ee, ndi vhona zwo fanela uri vhaaluwa vha wane luafhelelo lwa u ṋamela zwiendedzi, ngo uri ndi vhathu vhane vha vha vho no notha. A si vhathu vhane vha kha ḓi, ḓi kona u shu, u ya mishumoni.

Ndi nga vhona ungari tshithu tshine tsha nga thusa, ndi u vha na mabisi ane ḽi fhira nga murahu ha mithethe ya furaru.

Ndi vhona ungari zwi vha zwi songo fanela na luthihi, ngo uri arali a khou ya u dalela maṅwe mashango o ṱuwa na mihwalo yo to ralo i minzhi. Visa yawe i tshi khou amba uri u khou ḓa u dala vhege. Zwi a ita uri vha mu humise o no swika vho vhuima hanefho vhukavha mabufho hone. Ngo uri uvha a khou sumbedza sa muthu ane u khou ḓo dzula tshifhinga tshilapfu.

Ee, ndi tshifhinga tsha nga madekwana uya pfa uri, a hu ngo to tsha to tsireledzea, ngo uri hu vha hu sina vhalindi.

Ndi vhona ungari zwi tshi thusa no uri u kone u awela, u kone u shumisa mabunga, ndi uri u kone u ḽa. Ndi uri zwi a thusa u tshi kha lwendo luhulu.

Tshenzhemo ye nda i vhona ndi, ndi u lozwea ha vhutshilo ha vhathu. Nahone na u sa kona u reila ngo u konḓelelana badani.

Ee, ndi vhona zwo tea ngo uri zwithu zwi khou ḓura. Mapfura a khou ḓura.

Ee, zwi vha kwama nga nḓila ine i vha i sa khou takadza, ngo uri tshelede ine vhathu vha vha khou hola yone, na zwine vha tea u ita mahayani, na zwine vha tea u zwi ita kha matshilo avho. A si tshelede ine ivha i khou to dzulela u gonya.

Tsha u thoma ndi nga vha isa vhugalaphukha hune vha ḓo pfa vho takala. Huṅwe ra vha isa Tivha Vunduzi, vha isa vho Nandoni. U vhaisa na dzi thavhani dzine ravha nadzo.

Ndi vhona u nga ri tshithu tsha ndeme ndi u thetshelesa zwi zwi zwililo zwa vhareili vha zwi endedzi.

Zwine zwa vhanga migwalabo ya vhareili vha mabisi ndi ku holele kune wa wana uri muthu u khou hola zwithu zwa fhasi ndi zwine kanzhi kanzhi vha vha vha kho lwela zwone u tshi vha na migwalabo ndi zwone zwine zwavha zwa ndeme ende zwi wana zwi tshi khou kwama vha nameli ngori a vha nga kona u swika mushumoni nga tshifhinga kana vha ḓo balelwa uya mishumoni arali vha sina tshelede ya u ṋamela nga tshetsho tshifhinga.

Ee ndo no kwameya nda balelwa no u swika mushumoni.

Ee ndi vhona uri tshenzhemo ine ndavha nayo nga zwifhinga zwa zwa vhathu vhane vha khou ya mushumoni thekhisi dzivha dzo dzo ḓala nga maanḓa ndi vhona uri hu vha hu sa tou vha na thaidzo ya zwiendi nga tshetsho tshifhinga tsha nga matsheloni na nga madekwana.

Ndi vhona u nga ri zwi shela mulenzhe ha vhuḓi nga maanḓa ngori u wana uri vhathu vha namela ngo to sielisana ngori hu khou da ifhio ha ḓa ifhio, ndi vhona u nga ri sisṱeme ine vha vha khou i shumisa ivha i ya vhuḓi nahone u vha u kho ḓivha uri kho ima gai ngori wa ima kha ifhio i ndi ndi ḽaini ya gai na gai na gai.

Khaedu ye nda to ṱangana ngayo ndi musi thekhisi dzo fhela, ha tea uri ri lindele uri huḓe iṅwe ri kone u namela ri kone u ya mahayani.

Tshiṱori tshe tsha ḓo itea ṋawa a masinḓa mbilu, ndo u tholiwa muthu ndi zwine ndi thithu zwi hangwa hedzo zwi dzulela zwi muhumbuloni a fhedzisela o ri sia.

Ndi vhona u nga ri kha sia ḽa vhoriṋe tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzudzanyea, a hu tovha na tshithu tshine wanga to sola vho.

Ee vhupo ha dzi ḓoroboni dz ithekhisi dzi dzulela u tshimbila dza mahayani dzi tshimbila nga zwifhinga na hone a dzi tu tshimbila nga nḓila yone.

Ee ndi vhona uri vhupo ha vhu a hu na dzi thekhisi dza ima hone, u a itela vhathu uri vha kone u wana mishumo vha ḓi shume vhane vha khou rengisa zwithu vha kone u vula vhu bindudzi havho nga kha tsini.

A thi ngo vuwa ndo kwamea vho nga mu gwalabo wa thekhisi ṱhukhu.

Ee migwalabo ya dzithekhisi a i ngo ḓowelea naluthihi i ya konḓa.

Ee zwi ita uri vha mabindudzi vha songo vha na vhubindudzi nahone vhashumi vhunzhi vha balelwe u swika mushumoni nga heḽo ḓuvha, zwi ita uri ikonomi i vhe fhasi hu songo wana tshine tsha kho tshimbila.

Ndi vhona vha hulwane vha tshi vha na u shavha u dzhenelela vhukatini ha migwalabo ya vha tshimbidzi vha dzi thekhisi ndi wana vha tshi baleliwa, nga vhone vhane vha vha tshimbidza dzi thekhisi ndi vhone vhane vha ne vha kona u ḓi dzudzanya.

Ndi vhona uri tshithu tsha thoma tshine tsha nga itiwa, ndi u thetshelesa zwililo zwavho uri vha khou lila mini nahone thandululo ndi mini vha kho ṱoḓa zwi tshi to itiswa hani, ndi vhona unga zwi nga ita uri na migwalabo i songo vha hone.

Migwalabo heyo i ita uri vhathu vha zwi vhone uri vhu endedzi dzi thekhisi ndi zwone zwo tikaho shango ngori ndi zwone zwi kone u ri bvisa ra ya dzi ḓoroboni ri tshiya mushumoni ri tsho renga ri tshi yo ita na zwiṅwe.

Ee mushumo muhulu wa vhu davhedzani ha vhahulwane vha dzi thekhisi na vha na vha muvhuso vhu vha vhu vha hu vha hu ha vhuḓi ngori ri wana uri hu kone u ḓa na thandululo uri zwa zwino ri kho to zwi dzhiisa hani, zwililo zwavho zwi kone u pfala vha fhiwa tshifhinga na vhone vha sumbedzisiwa uri nga zwino zwine vha kho ṱoḓa a zwi konadzei kana zwi ḓo konadzea, zwi ita uri zwithu zwi vhe hezwo zwo leluwa nga tshetsho tshifhinga zwi ita uri zwi leluwe.

Ndi vhona u nga ri mbadelo dza kha vho rine dzi vha dzi kho farea, ngori ndi vhupo u bva thohoyandou ya u u ḓa tshi gudeni i fourteen rannda ivha i kho farea.

Nga tshetsho tshifhinga zwi vha zwisa khou mpfara zwavhuḓi ngauri u vha ho vhalelela uri tshelede ine nda ḓo tshimbila nga yo ṅwedzi ndi vhugai, zwi amba uri hu kho tea u vha na hune wa kho tea u goda goda hone ma peni u ḓadzisa.

Ndo vhona uri zwo vha zwithu zwavhuḓi nahone ho vha hu zwithu zwe nda ndi songo zwi ḓowela.

Thaidzo ye khulwane i vha luvhilo ngori vhathu vha vha khou vhareili vha vha khou gidimela uri vha ye tsitsa vhathu vha dovhe vha vhuye. Zwi sia matshilisano sa vhutshilo ha vho riṋe vhu songo tsha vhulungea nahone yo ḓala u wana hu kwanye kwanye zwine mulayo a u tendelani nazwo.

Zwi tovha zwithu zwine zwi vha zwi so kho to ri fara zwavhuḓi hu tou vhani ri ḓo zwi ṱanganedza ngori ahuna zwine ra nga ita.

Ndi uto ita sengo sengo muṅwe a bvisa tshigelo sa tsumbo muṅwe a bvisa bonndo muṅwe a bvisa rannda u ri vhuye i swikelele ngori ahuna zwine ra nga dovha ra ita ngori i songo fhelela muthu a i nga si takuwe.

Zwi nga si mpfhare zwavhuḓi zwi ḓovha zwo tshinya mutakalo wanga wa ḓuvha.

Vhareili vha dzi thekhisi dza mahayani tshifhinga tshinzhi ndi vhona vha na vhuthu vha dzi ḓoroboni vha sathu tovha na vhuthu.

Zwone ndi wana hu sathu tou vha na thaidzo arali u na nḓila ine iyo u na zwithu zwe zwa tiwa uri u fanela u ḽa zwingafhani, tsha ndeme ndi tsha uri a kone u ri swikisa hune ra kho ya hone.

A thi pfhi zwa zwavhuḓi ngori zwi vha zwi khou ri vhea fhasi ha tshikhala tsho ri ri nga wana khombo.

Khaedu dzine ra ṱangana nadzo ndi sa ndu ndu lenga ndu ndu sa ḓala ha thekhisi, ndi zwone zwine zwa vha khaedu nga maanḓa.

Ndi u sa ḓala ha thekhisi nga tshifhinga ende zwi ita uri na hune ra khou ya hone ri swike ro lenga.

Yone zwi vha zwi khou ri kwama nga uri ri wane uri a ri tsha kona u swikelela u tshimbila nga goloi ṅwedzi woṱhe u fanela u vha na maḓuvha ane u kho tea u to shumisa thekhisi.

Ndi tsireledzo nga maanḓa maanḓa.

Ndi ndi u ḓura ha zwithu zwine zwi ita uri vhathu i vha lenge u lugisa nahone zwiṅwe zwikili zwi vha zwi khou tea uri zwi wanale kha vhathu vha ne vha khou bva nnḓa.

Ndi wana i tshi khou tshimbila nga tshifhinga tshidimela a thi vhoni hu tshi vha na vhuṅwe vhukhakhi, vhukhakhi vhune nda nga vhu vhona ndi ha musi nga dzi swondaha u wana dzi sa khou tou tshimbilisa zwone.

Ndi u lwa ndi u ḓisa zwidimela nga zwivhili zwi khou tou sielisana nahone hu fanela u tou vha na vhathu vhane vha dzula vho linda.

Ndi vhona zwi sa athu tovha na vhukhakhi vhuthada nahone a zwi khakhisi lwendo lu ne nda khou tshimbila lwone. Ndi vhona zwi zwa zwi tshi ṱoḓea nga maanḓa ngo uri navho vha zwidimela vha tea u vhuyeliwa uri zwi kone u ri endedza ḓuvha na ḓuvha.

Kha vhupo ha vho riṋe a zwo ngo zwo leluwa zwone nga maanḓa.

Ee phambano i hone ndi khulwane kha zwa kha thekhisi na na dzi nthu zwo fhambana.

Ndi vhona zwi hu u itela uri u kone u ḓivhea uri u ngafhi arali u kha lwendo lune wa khou ya khalwo, u songo swika arali hu na zwiṅwe u kone u ḓivhea uri wo ṱuwa na nnyi.

A zwi a zwi ntakadzi ngo uri muṅwe na muṅwe u vha a khou ḓi itela mushumo.

Ndi zwa uri vha kone u ḓivha hune vha khoya hone vha so ngo xela fhethu hune vha khoya hone nahone zwi vha thusa na kha vhea mutengo.

Ndi nga takalela mureili a ne a vha na vhuthu zwi sina ndavha muvhala kana ndi uri ndi nnyi.

Ndi nga mu founela murahu nda mu vhudza uri ndo sia muhwalo wanga.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri tshiṅwe tshifhinga u vha u sa khou ṱoḓa phosho nahone u vha u kha maṅwe ma mudi au.

A zwi mpfhari zwavhuḓi ngori havha vhathu vha dzi bolt na uber vha vha vha khou ḓi shumela vha khou sia zwi khou sika mishumo.

Ee u vha u khou gonya ngori ndi dzi wekende ndi tshifhinga tshine vha zwi vhidza uri ndi tshumelo yavho i vha i khou i vha i khou ṱoḓea nga maanḓa.

Ndi pfha zwi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngori ri hana maḓuvha roṱhe ri a eḓana roṱhe nahone ri na dzi zwine ra zwi ṱhoga.

Vha khou shavha uri hu ḓo sala uri ho tswuka ho zwo sia zwo sia tshika.